Vanhu vo tala va va na switandi switandzhaku swo fana na leswi endzhaku ka ku tirhisa nayiti nkarhi wo leha va ku tala masiku ya vona ya va ya cincile ma va ma nga ri hi xiswona leswi a ma ha ri hi xiswona kumbe swi va se swi va tikela ku va kota ku kuma n'wana kumbe va va va nga ri na ku tsakela ko endla timhaka ta masangu van'wana va va va ri na tinkingha to fana no no to pandza hi nhloko.

Leswi swi nga va swi endla leswaku ndzi nga khomeki kahle tanihiloko kokwana a ta va a ri munhu lonkulu naswona ku va a kotile kusuka ekaya a ya landza maphilisi a tlhela a nga vuyi na wona swi vula leswaku i xanisekile kusuka ekaya a ya fikela laha a nga fika kona a tlhela a vuya a nga ri na nchumu leswi kalaka swi fika ka swi nga amukelekiki na naswona swi komba leswaku a va na na mhaka na vanhu va vakhegula.

Ina ndzi tshame ndzi hlangana na xona kumbe ku xi vone xinavetiso xo tani ndzi vone xinavetiso lexi a xi tshembisa vanhu ku hatla va hola kumbe ku ku herisa mavabyi lawa ya nga kona masiku lawa ya HIV and AIDS lexi nga endla leswaku ndzi vona leswaku xinavetiso lexi i xinavetiso xa vuxisi kumbe xa mavunwa hileswaku na ntivo lowu wa swa ku mavabyi lawa ya nga kona masiku lawa ya HIV and AIDS a hi mavabyi lawa ya kotaka ku tshunguleka naswona leswi a swi komba swona leswaku va xisa vanhu lava kalaka va nga ri na byona vuxokoxoko lebyi.

Hi mavonelo ya mina va ndyangu va fane va seketela hi ndlela leyi va fanele va nyika vadyuhari rirhandzu va tlhela va va seketela hi vumunhu na eka timhaka ta timali leswaku va ta kota ku hlayiseka.

Munhu i fane a landzelela swiletelo swa manwelo ya maphilisi hikokwalaho ko loko wo teka maphilisi u nga landzeleli swiletelo u nga ha nwa matsongo kumbe u nwa yo tala ku tlula mpimo leswi nga ta endla leswaku u nga holi hi nkarhi kumbexana loko u nwe ya ku tala swi endla leswaku u tlhela u va ekhombyeni ro u tlhela u vabya nakambe hikokwalaho ko va u lova philisi yo tlula mpimo mpimo tanihi sweswo ni nga swi vula munhu i fanele ku nwa maphilisi ku ya hi leswi dokodela a nga ta va a n'wi byerise xiswona.

Ndzi pfumelelana na yona vanhu vo tala lava hi va vonaka va ri karhi va xaniseka etindleleni i vanhu vanhu va xinuna va malembe yo hambanahambana lavakulu na lavatsongo leswi swi endliwa hikuva vanhu va xinuna vo tala loko swilo swa misava kumbe swilo swi nga va fambile hi ndlela leyi va lavaka ha yona va na ku ti kukumuka ngopfu a va swi lavi ku tlhelela emakaya va tshama emakaya hikokwalaho ko ka tindlela leti vanhu emugangeni va nga ta va bukha ha yona.

Hi vutivi bya mina ti ambulance ti na nkarhi yo hambanahambana ta loko ti fane ti fikelela hi woho eswibedhlele ematikoxikaya i timinete ta aid ku fikela eka fifteen kambe eka tindhawu leti hluvukaka na le madorobeni a ti fanelanga ku tindlula awara leswi hi nga swi endlaka leswaku hi kota ku antswisa swilo leswi i ku va ku lunghisiwa tindlela naswona hi tlhela hi va na tiambulense to ringana leswaku loko ti laveka tindhawini to hambanahambana vanhu va kota ku pfuneka hi xihatla.

Design leyi ya xikimi lexi xa swakudya yi vona loko yi karhi yi nyika swakudya swo hambanahambana leswi nga na ti nutrients yi tlhela yi va na matsawu yi tlhela yi endla leswaku va ta kota ku cincacinca va ta kota ku kuma swakudya leswi faneleke eka vona ndlela leyi yin'wani va nga kotaka ku ti pfuna yi nga kotaka ku pfunaka hi yona i ku vaaki va nga ti rime va nga kuma i ndhawu leyi va va rimelaka vana swakudya kona va ta kuma swakudya swo fanela swa kahle na matsavu ya kahle.

Swihlovo leswi swi nga katsa switirhisiwa swo fana na switofu ti heater kumbe xana swilo leswi kotaka ku pfumelaka mati swo fana na ti ketlele.

Leswi swi endla leswaku wena u yi tirhisaka mirhi leyi ya vuxisi u ya u va na mavabyi man'wani u tumbuluka mavabyi man'wani yo hambana hi ku tirhisa ka u ka ka ka mimirhi ya vuxisi naswona swi nga ha endla leswaku u lahlekeriwa hi vutomi bya wena hikuva mirhi leyi ya vuxisi a hi a hi mirhi leyi tiva yi tivekaka naswona a wu swi tivi leswaku yi na khombo mune eka vutomi bya wena.

Leswi swi nga pfuna hikuva vakokwana kumbe vadyuhari i vanhu lava ka minkarhi ya ku tala va va tshama va ri wexe kumbexana va nga ri na munhu loyi a va hlayisaka tindlela to tani ti nga pfuna leswaku vadyuhari na loko va khomekile va nga koti ku ya etindhawini to pfuneka va kota ku kuma maphilisi kumbe xana ku pfuneka ka ha ri na nkarhi.

Mavonelo ya mina hi lava ku ndzi vona swi ri kahle hikuva loko ti campaign ta swa rihanyo leswi khumbaka vona ntsena ti fambisa hi vona swi endla leswaku lava n'wana va xinuna va kota ku va khuluma na vona kumbe ku va kombisa kumbe ku va byela swiphiqo leswi voho vini va hlanganaka na swona va va tshunxekile va nga tlheli va khomana hi tingana ku ri na loko u hlamusela tinkingha ta wena kumbe swiphiqo swa wena swa xinuna u ti hlamusela munhu wa xisati van'wana vanhu a va swi koti ku va va swi hlamusela hi ndlela ya kahle va nga ti twi nandzu eka vanhu va xisati.

Swikolo swi fanele swi phakisa swakudya leswi swi akaka miri swakudya swo fana na tibhoncisi kumbe matsavu yo hambanahambana va tlhela va va nyika na swakudya swo fana na nyama hambi ko va ku ri kan'we evhikini leswi pfuna leswaku va va na ti protein emirini wa vona hikuva nyama i ya nkoka.

Leswi swi ta endla swa leswaku vanhu vo tala va nga koti ku fikelela ku teka mirhi ya vona ya HIV leswi nga ta endla leswaku nhlayo ya HIV yi tlhela yi tlherisela ndzhaku yi va ya ehenhla vanhu va ku tala va tlhela va fa hikokwalaho ko pfumala mimirhi kumbe maphilisi ya HIV and aids.

I ku tisirhelela loko u endla timhaka ta masangu u tlhela loko u khoma i ngati ya un'wana munhu u tisirhelela mavoko hi ku tirhisa ma gloves u tlhela na loko u karhi u tisirhelelile u teka maphilisi ya PrEP leswaku loko u hlangana na munhu loyi a nga na yona hi HIV u nga swi tivi u tshama u sirhelelekile.

Swisivelambeleko swi kona hi mixakaxaka ya swona na hi ku hambanahambana ka swona ku na maphilisi ku tlhela ku va na swo fana na ti condom leswi ni swi vona swi ri kahle hikuva hi xitalo vana va xikolo kumbexana vana va tinghenisa eka timhaka ta masangu va ha ri vana vatsongo swinene.

Va nga pfuniwa hi ndlela leyi loko va va va hlanganile na swiphiqo swo fana na sweswo va nga ha pfuniwa hi ku heleketiwa emaphoriseni ku ya pfula nandzu kumbe ku ya tivisa maphorisa hi leswi nga humelela a hi minandzu hinkwayo leyi ma phorisa ma fikaka ma khoma vanhu loko ko va ku ri xiyimo xo fana na xexo va nga ha laveliwa ndhawu ya vuhlayiseki kumbe ndhawu yo tshama ka yona leyi va nga ta va va hlayisekile va tlhela va ri na kule na munhu loyi a nga va xanisa.

Vuvabyi bya mfukuzana i vuvabyi lebyi byi nga na ku xungeta vutomi bya vanhu byi nga na nghozi ngopfu eka vutomi bya vanhu eka tinxaka leti ndzi ti tivaka ta timfukuzani ku na ya xivelekelo na ya nghondo na ya ngati.

Eka swibedhlele swa mfumo vanhu va xaniseka swinene hikokwalaho ko tinese na madokodela ma fanekele ma tirha vanhu va ku tala leswi endlaka swa ku va tikeriwa hi ntirho nakona minkarhi yin'wani voho vini a va swi koti ku va va tirhisana kahle na vanhu hikokwalaho ku va va karhele va taleriwile hi ntirho kambe eka swibedhlele leswi swo hakela mali a va talanga vanhu lava hakelaka mali leswi endlaka leswaku vanhu va va va hlayisekile ngopfu eswibedhlele swa mali naswona va tlhela va khomiwa kahle.

Swiboho swo fana na leswi i swiboho xa ku munhu un'wana na un'wana u fanele a ti endlela xona kambe eka swiyimo leswi hi nga bukhana na swona tanihi tiko ku vana va kuma vana va ha ri vatsongo kumbexani mavabyi va ha ri va ha ri vatsongo swi tale ngopfu kutani ni vona ku ya hi mina swi ri swa kahle hikuva emakumu n'wana loyi loko o tshika a va byile kumbe a kumele ma a kumile n'wana a ha ri n'wana wena mutswari ku fanele ku va ku ri wena u nga ta va na vutihlamuleri vutihlamuleri ehenhla ka swona se swa antswa u n'wi teka u n'wi yisa a ya kunguhata ka ha ri na nkarhi.

Xivangelo lexikulu lexi vangaka mindzilo eAfrika-Dzonga i ku tirhisa makhandlele lawa vanhu lava tshamaka eka tindhawu to pfumala gezi va va ya tirhisaka ngopfu va tlhela va etlela va nga ma timanga kutani ya lumeka xilo xo karhi ma vanga ndzilo ku sivela swona vanhu a va papalati ku etlela va nga timanga makhandlele no siva vatsongwana va ri wexe va ri vana hikuva vana loko va ti vonela khandlele vo teka va ti tlangiseka vuntshwa yindlu hinkwayo no siya mimencisi vana vo teka va ti tlangisela ku tshwa.

Xiboho lexi nga teka hi Donald Trump xo yimisa US AID xi ta fika xi twisa vanhu va ku tala ku vava kumbexani ku xungeta rihanyo ra vanhu vo tala hikuva emakumu ka swona swi ta titliliniki leti ti ta fika ti yimisiwa kumbexani ti pfariwa leswi nga ta endla leswaku vanhu va ku tala va nga swi koti ku fikelela ku teka maphilisi ya vona ya HIV and AIDS swi swi tlhela swi endla leswaku vanhu va ku tala va tlhela va fa hikokwalaho ku pfumala maphilisi va tlhela va ya mahlweni no hangalasa vuvabyi bya HIV and AIDS.

Ku na mihlovo kumbe tindlela timbirhi to kambela HIV eka munhu. Xo sungula hi le xa ku va kota ku teka ngati eka xintihwana xa wena va kambela u tlhela u kuma mbuyelo e endzhaku ka timinetse titsongo. Xa vumbirhi hileswaku vateka i ngati ya wena va yi rhumela ku ya va ya kambisisa kutani u kuma mbuyelo endzhaku ka masiku.

Ina ndzi nga ya emahlweni ni va na vuxaka na yena ndzi vula leswi hikuva ku na tindlela to tala leti ni nga ti siveleleka ha tona mina leswaku ndzi nga yi kumi HIV naswona ku va yena a ndzi va a ndzi byirile swi komba leswaku u na ntiyiso naswona u lava na mina ndzi kota ku ti hlayisa.

Ku ya hi mavonelo ya mina handle ko government yi va na swiphiqo swo kota ku fikelela vanhu lava nga na swiyimo swo tani emakaya ku va ku nga ri swona ngopfu kambe lexi ndzi xi twisisaka i ku vanhu vo tala vo tshama emakaya a swi talanga va dyondzisiwa hi swiphiqo swo fana na leswi. Leswi endlaka swa ku va nga swi koti ku loko munhu a ri na vutsoniwa byo karhi kumbexana a ri na vutsoniwa va kota ku hanyisa ku yini na yena kumbexani va kota ku n'wi pfuna. Lero ku kayivela dyondzo ya vutsoniwa kumbexani ku dyondzisiwa hi vutsoniwa.

Leswi swi hi byela leswaku vurhangeri bya xibedhlele a byi na mhaka na vanhu naswona vaongori volava va va va nga ri na mhaka na vanhu na vona. Swi komba ku va va nga ri na mhaka na ntirho wa vona na ku ka va nga wu hloniphi ntirho wa vona. Ntirho wa vona a va wu tekeli enhlokweni hikuva loko a ku ri vanhu vo rhandza no hlonipha ntirho a va ta endla leswi swi faneleke.

Ku va u titwa kahle a swi vuli leswaku u nga va u nga yi kumanga COVID-19 kambe naswona a swi vuli leswaku u na yona COVID-19. Ku va u quarantine-a i swa nkoka leswi endla leswaku u kota ku tihlayisa wena n'wini u tlhela u hlayisa na vanhu van'wani naswona swa endleka leswaku u va ka nkarhi wolowo hambi u titwa kahle u va u ri na yona. Ku hambana leswi tiviwaka tanihi ti-immune systems ta vanhu swa endleka ya wena yi va ya ha ri na matimba kambe vanhu van'wana loko u ya ka vona wena va va va nga hlayisekanga hikuva ti-immune systems ta vona ti nga ri na matimba ku fana na ya wena.

Swi kahle leswaku kokwani a ya evuhlayiselweni leswi ta endla leswaku vutomi bya yena byi olova ku nga ri bya yena ntsena kambe bya hina hikuva tanihi tanihileswi swi vona leswaku hinkwerhu eka vutomi bya hina hina migingiriko yo hambanahambana leyi endlaka kumbe leyi hi tsandzekisaka ku hlayisa kokwani kambe loko a ri evuhlayiselweni u ta kota ku va a ri na munhu wo tshama a ri ku n'wi hlayiseni naswona a tshama a ri karhi a ri kona loko va na swiphiqo swin'wana ku tlula hi loko a tshame la kaya a nga ri na munhu wo n'wi hlayisa. Hina tanihi va ndyangu hi ta tshama hi ya hi ya n'wi kamba, hi ya hi ya n'wi pfuxela leswaku na yena a swi vona leswaku ha n'wi rhandza a hi lo n'wi cukumeta kambe hi lo n'wi veka endhawini ya leswaku a hlayiseka.

A ndzi pfumelelani na swona ku khandziya movha ya mani na mani swi endla leswaku wena u nga u va u nga hlayisekanga. Ku va ku nga ri wena ntsena kambe na vanhu lava u nghenaka etimovheni ta vona. I swa nkoka leswaku u nga fambi hi movha ya munhu un'wana na un'wana leswaku u ta kota ku hlayiseka eka COVID-19.

Tanihi loko mi swi vona leswaku masiku na masiku hi na vanhu vo hambanahambana lava taka hi le ka tindhawu to hambanahambana naswona van'wani va ta hi le ka tindhawu ta kule ngopfu. A ndzi kombela leswaku hi tirha hi tinyiketela eka ntirho wa hina hi nga fiki hi tshama ku ve vanhu va koho va tele. A hi pfunaneni naswona hi ya eka tindhawu to hambanahambana ku ri na loyi a pfunaka vakhegula, ku ri na loyi a pfunaka vatsongwana na loyi a pfunaka lava nga na vuvabyi bya ka byi nga tiki. A hi endleni leswaku munhu un'wana na un'wana a nga fiki a tshama nkarhi wo leha kumbexani loko ku ri na maxaka ya hina la ya nga ta exibedhlele hi fika hi tshama hi bula na wona. A hi a hi tirheni hi ku tinyiketela eka nkarhi wa hina.

U nga tirhisa tindlela to hambanahambana leti endlaka leti nga ta endla leswaku ntirho wa wena wu olova. Xo sungula i ku endla swa ku ntirho wa wena u wu endla hi switsongotsongo hi tindlela to hambanahambana na hi tindlela leti tirhelaka wena n'wini. Xa vumbirhi i ku veka nkarhi etlhelweni wa wena n'wini na loko u nga ku na mitirho yo tala kumbexani swilo leswi u swi endlaka switele i swa nkoka leswaku na wena n'wini u kota ku tihlayisa loko u ri karhi u ri eku tirheni. Loko u tihlayisa swi endla leswaku na ntirho wa wena wu olova u kota na ku hlayisa vanhu van'wana.

Leswi endlaka swa ku swi va tani i ku va vanhu va nga swi twisisi leswaku miri wa munhu kumbexani vutsoniwa bya munhu byi va byi tirhisa ku yini. Leswi swi endliwa hikuva va va va nga dyondzisiwangi kumbexana va nga swi tivi leswaku munhu i fanele a khomisiwa ku yini loko a te tani kutani ku ya hi leswi va tshamisaka xiswona na leswi va nga kurisa xiswona va swi teka ku ri mindzhwalo kambe a swi fanekelanga swi va tano.

Leswi swi endleriwa leswaku a kamberiwa leswaku n'wana i kula hi xiyimo xa kahle na ku kamba leswaku a nga va a kula ku fana na lava va nga tintangha ta yena na swa ku kumbexana a nga va a dya swakudya swo ringanela leswi nga ta endla leswaku a kula kahle.

Mikhuvo yo susa xinyama a ya ha landzelerisiwa eka masiku lawa hi nga le ka wona. Vanhu va hlawula ku va hlangana va tshama tanihi vandyangu na vanghani va tsundzuka munhu loyi a nga vekiwa endzhaku ka tin'hweti leti nga ndlhula. A ka ha ri swona leswaku ku ta va na ndhavuko kumbexani swilo leswi a swi fanekele swi landzeleriwa ku fana na khale. Maendlelo ya swilo swa khale na ya masiku lawa swi cincile.

Xa nkoka kumbexana xo sungula lexi vanhu vanhu lava nga na vutsoniwa va fanele va pfuniwa hi xona lexi nga ta endla leswaku vutomi bya vona byi olova i dyondzo. Loko va ri nkarhi va ri vanhu lava dyondzaka kumbexana vanhu lava dyondzeke swi endla leswaku loko va lava mitirho swi va olovela naswona loko va dyondzile a va nyikiwe mitirho endzhaku ka swona leswaku na vona va ta kota ku tihlayisa.

Ma va ma nga khorwisi hikuva masiku manharhu a hi masiku lama nga enela ku ri munhu a nga susa mukhava hi wona naswona ku nwa murhi ntsena a swi nge pfuni hi nchumu. Munhu i fanele a landzelela i diet-e ya swakudya yo karhi a tlhela a tipfuna hi ku exercis-a na swin'wana na swin'wana. Murhi wo nwa u nwa masiku manharhu ntsena u nga ka u nga ku pfuni ha nchumu.

Muhlovo wa one na muhlovo wa two wu hambana hi ku muhlovo wa one wu kumiwa hi xitalo eka vana na vana lava va ha kulaka kambe muhlovo wa two wu kumeka ngopfu eka vanhu lavakulu na lava nga vakulunyana. Munhu ku a kota ku tihlayisa eka mihlovo leyi i fanele a landzelerisa milawu ya xibedhlele leyi a nga ta byeriwa yona leyo fana na ku i fanekele a va a landzelerisa swakudya swo karhi a tlhela na yena n'wini a tihlayisa a tlhela a tirhisa injection-i leswaku a titlhava hi yona a ta kota ku hanya.

Ku na murhi lowu ndzi nga tshama ndzi wu teka lowu u nga u nga endla leswaku endzhaku ka loko ndzi wu tekile, hambileswi a ku a ndzi twa ku vava, kambe wu endle leswaku ndzi nga ha vi na matimba ya ku endla nchumu. Ndzi tshama ndzi etlele, ndzi nga ha naveli swakudya, kambe lexi a ni xi lava i ku etlela ntsena.

Munhu hi minkarhi yo tala loko vanhu vo sungula va n'wi seketelaka ku ri vanhu va ndyangu, leswi swi pfuna leswaku na yena a ti vona a ri wa nkoka, a vona ndyangu wa yena ingaku wa n'wi rhandza. Leswi n'wi hlohlotelo leswaku a tshika ku tirhisa swidzidziharisi hi ndlela yo biha. Naswona swi endla leswaku a swi tirhisa hi ndlela ya kahle, hi ku tiva na ku va na ntshembo wa swa ku na yena i ta hanya.

I ku vanhu lavakulu van'wani va kona a va kumanga nkarhi wo ti tirhela, lero mali leyi tiviwaka tanihi mali ya peceni, a hi xilo lexi va nga na xona. Se mfumo wu endle leswaku va kota ku kuma mali leyi, leswaku hi ku i vadyuhari lava va nga ha swi koteki kusuka va ya emintirhweni va ya ku tirheni, va kota ku tirhisa mali leyi ku ti hanyisa. Leswaku na vona va kota ku ti xavela leswi va vonaka ku ri swa nkoka, leswi nga ta kota ku va hanyisa.

Va nga tshuneta tikhemisi ta voho ekusuhi na vanhu lava nga le matikoxikaya, naswona loko va ri kona a va tsundzuki leswaku ku na vanhu lavakulu lava nga guga vadyuhari. Va va va ri na ndlela ya leswaku vanhu lava va va heleketela, kumbexani ku va na ndlela ya leswaku vanhu lava va kota ku kuma mimirhi na maphilisi va ri emakaya, swi nga bohi leswaku va sukela emakaya va ya etikhemisi. Leswi swi endliwa ngopfungopfu ka vanhu lava nga dyuhala na vanhu lava vabyaka ngopfu.

Ndzi nga endla leswaku lava va ka va va tshame kona, ku va ku tshama ku basile minkarhi hinkwayo. Na timpahla leti va ti ambaleke ti va ti ri timpahla to basa ti tlhela ti kufumela. Ni tlhela ni va nyika nkarhi na vadyuhari van'wana leswaku va vulavula hi swiphiqo leswi va hlanganaka na swona. Ndzi tlhela ndzi engeta nkarhi wa ku loko maxaka ya vona ya tile ya va vhakerile, va kota ku vulavula nkarhi wo leha, va nga meteriwi nkarhi wo karhi.

Ndzi twisisa swa ku e home based care i ndhawu leyi hlayisaka vadyuhari kumbexani vatsoniwa. Naswona ni vona swi fanerile swinene hikuva swi endla leswaku loko u ri munhu wo tirha kumbexana u ri munhu wo ti tirhela, swi endla leswaku vutomi bya wena byi nga yimi kumbexana u nga vileli hi munhu loyi u nga ta va u n'wi siyile kaya, a nga ri ki na munhu u nga koti ku n'wi hlayisa. Swi endla leswaku vutomi byi hi olovela hinkwerhu, i va a hlayisekile, na wena u kota ku ya mahlweni hi vutomi bya wena. U ri karhi u ya u ya n'wi kamba leswaku laha a nga kona u hlayisekile xana.

Ndzi vona swi ri kahle, swi endla leswaku lava pfumalaka na vona hambi va nga koti ku fikelela swilo hinkwaswo. Kambe swi pfuna ku va kuma swakudya switsongo leswi va nga ta kota ku swi kumaka. Swi endla leswaku vutomi bya vona na vona byi nga va tikeli ngopfu.

Loko hi languta ikhonomi laha yi nga kona sweswi mali yona ya social grant a yi ringanelanga. Kambe hi nga rivali leswaku mali ya social grant, i mali leyi yi tax-iwaka kumbexani yi tekeriwaka vanhu lava tirhaka. Kutani mali ya social grant yi nge koteki ku yi ya yi tlakuka, yi ya henhla . Loko yo tlakuka swi vula leswaku vanhu lava tekeriwaka mali ya tax na yona yi ta va tlakukela. Leswi endlaka leswaku emakumu ka siku vanhu lava tirhaka va va va nga ha ri na mali yo ringanela ku endla swilo swa vona swa masiku na masiku, hikuva ku ta va ku tatiseriwe vanhu lava holaka social grant.

A hi hi minkarhi hinkwayo ti phakelaka vukorhokeri bya kahle. Eka minkarhi yin'wani, wa ya eka titliliniki ta le matikoxikaya u kuma leswaku va ri a va na wona mirhi kumbexani maphilisi yo nyika vanhu lava vabyaka. Na matikhomelo ya vatirhela mfumo va titliliniki ka minkarhi yin'wani, ya va ya nga tshamisekanga.

I swa nkoka leswaku mfumo loko wu karhi wu thola vanhu vo tirha etitliliniki ta le matikoxikaya, ti thola vanhu lava nga na va va va va nga va tshamaka kwalaya matikoxikaya, lava va wu tivaka ntirho lowu. Leswi endla leswaku vanhu lava taka etitliliniki ta le matikoxikaya, va kuma tinese ta kwale matikoxikaya, swi endla leswaku va hatla va kota ku twisisa swiyimo na swiphiqo leswi vanhu va le ka ndhawu yeleyo va hlanganaka na swona. Yi tlhela yi endla leswaku ku tshama ku ri na maphilisi na mimirhi etitliliniki.

Ti-mobile clinics ti pfuna swinene ematikweni lama pfumalaka ngopfungopfu ematikoxikaya. Hikuva e titliliniki ti va ti ri etindhawini ta le kule, naswona ku na vadyuhari lava nga swi koteki ku famba e nkarhi wo leha kumbexani mpfhuka wo leha wa ku ya etitliliniki. Leswi endla leswaku loko ti-mobile clinic ti va tela ekusuhi, va kota ku kuma maphilisi na leswi va swi lavaka, va kota ku pfuneka ekusuhi hi xihatla futhi.

Eya ndzi vona ku ri mhaka ya kahle leswaku va va na titliliniki ta le kusuhi. Leswi endla leswaku loko hi languta etindhawu ta le matikoxikaya ti le kule na swibedhlele leswikulu. Ka minkarhi yin'wani vanhu va fela etindleleni va ha ya eswibedhlele kambe loko ku ri na titliliniki, va kota ku ku ku tsutsumisela etliliniki loko xana u hlangana na swin'wana swa rihanyo swo ka swi nga ri kahle. Va kota ku ku teka va ku tsutsumisela etliliniki u ta kota ku kota ku kuma ku pfuneka hi ku hatlisa.

Ndzi nga fonela vanhu lava nga le kusuhi na mina lava ni va tivaka leswaku va na timovha, va ni tekela yena va tsutsumisela yena exibedhlele. Hikuva loko ho rindza ambulance, ku nga fika laha a hi siyaka, a lova.

Eka minkarhi yo tala, laha Afrika-Dzonga loko ku va ku ri na tinghozi leti humelelaka emergency services yi hlwela ku fika hikuva i vanhu vo tala lava nga le ku hlanganeni na swiphiqo kambe xana timovha leti nga kona i titsongo leswaku ti tsutsumela eka tindhawu ta ku hambanahambana ka nkarhi wolowo. Hi na leswi leswi ti voniwaka tanihi shortage ya tiambulense eka tindhawu to hambanahambana. Leswi endla leswaku loko va ha landzha luya un'wana swi, boha leswaku luya un'wana a rindza, ku va heleketa luya un'wani kutani va ta landza yena.